Iingenelo zokuba umfama wentsangu eMzantsi Afrika zezokuba uzokwenza imali enintsi kuba ke baninzi abathengi bentsangu apha eMzantsi Afrika. Besenza ke zinto zinintsi ngalo ntsangu abanye beyitshaya abanye beyifaka ekutyeni nje zinintsi iintlobo abazisebenzisa ngayo le ntsangu, abanye bayenza ioyili abazithambisa entloko.

Kubalulekile kaloku ukuba uqiniseke ngemeko yomhlaba ngaphambi kokuba ufake izityalo zakho ngoba uba umhlaba wakho awulunganga izityalo zakho azizukhula zibe nkulu zibe yile nto ufuna uba zibe yiyo. Zizawuthanda ukukhula nje kube kancinci okanye zingaqhami nokuqhama.

Iifama ezininzi zingathanda ukujongana neengxaki zoba zifumane imali eyaneleyo yokuthenga imbewu ezi zizawuthi zityalwe okanye ukufumana amanzi la onkcenkceshela ezi zityalo zabo bathi bayazifama.

Izinambuzane ezinoba yingozi kwizityalo zam umzekelo ingaba zintshulube and ungasebenzisa isibulali sezinambuzane ukukhusela izityalo zakho.

Esinye sezizathu zoba kuqashwe abantu abangoomama okanye amabhinqa yile yoba benezandla ezithambileyo bayakwazi ukuphatha izityalo kakuhle bengangxamanga bepholile nje kakuhle. Kwaye futhi kukho nale nto yemithetho kuthiwa ke yi-BEE yiyo ke enye yezizathu zokuba zityale siqashe amabhinqa.

Ukuvelisa iwayini kufuna iziqhamo ezifana nediliya. Iidiliya zibalulekile kuba zineasidi kunye neswekile efunekayo kwinkqubo youkuvuthela. Kukwakho nezinye iziqhamo ezinje ngeetapile zeswekile amapere neezitrobheri eziyane zisetyenziswa kwezinye iindidi zewayini. Kodwa ke iidiliya zisetyenziswa kakhulu isizathu sokuba zinika incasa eyahlukileyo kwaye zivelisa iwayini esemgangathweni ophezulu. Yiloo nto ke ndingathi ixesha elinintsi uyane kufuneke iziqhamo zeediliya

Kubalulekile kakhulu ukucoceka isithuthi esithutha isivuno ukuze kuqinisekiswe ukuba asikho sihlumo okanye inkukuma engena kwisivuno. Kkuba isithuthi singcolile sinokonakalisa umgangatho wesivuno kwaye sibangela izifo kumthengi. Ukucoca isithuthi kuqinisekisa ukhuseleko lokutya kunye nokugcina igama elihle lemvelisi njengomfama okanye ibhizinisi leyo. Kubaluleke kakhulu uqiniseke uba isithuthi sakho sicocekile kwa ukuze kanti abantu bangaguliswa yiloo nto yakho uyenzayo ngalo mvuno.

Hayi, kaloku isivuno sam samaorenji silula sithengwa nangubani na kakhulu kakhulu ngabathengi oosomashishini aba bayana nabo bayosithengisa kwamashishini abo kwiindawo ngeendawo. Umzekelo umnini wevenkile elapha ekufitshane nabahlali kwiilali ngeelali okanye edolophini bayane bathenge kakhulu kuba ke bona bayane bathengisele uninzi lwabantu edolophini. Apho ke iorenji eli zithengwa nangubani na nditsho ngumntana omncinci ngumfana okanye ngumntu omdala ozigugeleyo. Iyane ke ithengwe nangabantu abathi liyabanceda nxa besebenefiva bayalithanda ke iorenji ke xa sekubanda ebusika.

Ukugonywa kwemfuyo kubalulekile kuba kukhusela izilwanyana kwizifo ezinobungozi ezifana nee-foot mouth disease okanye i-anthrax. Izigonyo zinciphisa amathuba okufa kwezilwanyana kwanye zonyusa imveliso yobisi inyama okanye kunye nokuzala. Kukwanceda ekugcineni imali kuba kugwenya iindleko zonyango lwezilwanyana ezikhulayo. Ngoko ke ukugonya imfuyo yindlela ebalulekileyo yokugcina impilo kunye neenzuzo yemfuyo yomfama.

Kuyane kufuneke umntu abe ne-ID yakhe nepasi yakhe.

Idyunivesithi inceda abafundi bezolimo ukufumana amathuba othengisa izityalo ngokubafundisa ulawulo lweshishini indlela yokumaketha kunye nokuqonda imfuno yemarike. Bafumana amava okwenene kwiiprojekthi zokulima ezivela edyunivesithi apho benokuthengisa izivuno zabo kwakhona.

Ukuxhela yinkqubo yemveli, ukuxhela ngesandla ukuxhela ngombane ukuxhela ngehalali okanye halal. Ukuxhela funeka kwenziwe ngendlela enobubele nesihlonipho kwisilwanyana kwaye kuhlonitshwe izithethe.

Amaphulo karhulumente kaloku anceda ekuqeqesheni aba kwezolimo basebancinci banawo uba bafumane amava kwinto abayenzayo.

Kunyanzelekile kaloku ube nendawo yokugcina isivuno sakho kuba ke uba awunaso uyawuthi usibeke phi sigadwe ngubani njani phi, uyayibona ke kulapho imosheka khona uba singabola okanye sibiwe uphinde ujongane nenye ingxaki futhi.

Isivuno sam ndingasigcina mhlawumbi kwezi friji zezivuno uba sisivuno esikhawulezayo ukubola okanye ndizame ukuthengisela amashishini amancinci namakhulu ngexesha elinye.

Hayi kaloku ukusenga ibhokhwe okanye inkomo ilula loo nto leyo. Uqala nje uyibophe loo nkomo uyibophelele entanyeni okanye emampondweni. Ixesha elinintsi ke siyibophelela amaphondo nemilenze yangemva ogqiba utsale ibhekile ube sowusenza ke ngoku lula kanjalo.

Hayi kaloku noba inkxalabo yabo yile yoba kungabhidiswa le-hemp yabo nale ntsang. Ingabhidiswa ke ngoku kugqityelwe sekuthathwa le ntsangu yamafama apha ngekulinywe le-hemp.